Madume, ke a tshepa le phetse hantle. Ke e mong wa batho kapa wa bakudi ba e sa le ba fihla mona hoseng le hona jwale re ntse re eme mona, re emetse clinic. Mohala ona wa ka o mabapi le hore na clinic e tla fihla neng? Re ntse re eme le hona jwale, ha se nna fela re ntse re le ba ngata. Ha esale re fihla hoseng le hona jwale re ntse re eme. Re ka thabela ha re ka tseba hore clinic e ntse e tla fihla na, kapa e se tla fihla hosane na?

E mong wa mme e ne le moimana. Mme o ile a lahlehelwa ke ngwana hae ka baka la hore ha a fihla sepetlele, ha ka ba a fumana thuso ka pele pele. E la re nakong eo di ngaka di reng di a mo thusa. Ho fumaneha hore ngwana e se le kgale a lahlehetswe ke bophelo ba hae. Hobane ha ka ba a fumana thuso, ha re fihla sepetlele hang hang. Ngwana o ile a hloleha ho hema, mme a lahlehelwa ke bophelo a ntse a mo imme.

Lenaneo le jwalo ka Mom Connect ke lenaneo le entsweng ke Afrika Borwa, Lefapha la tsa Bophelo. E le hore bo mme le baimana ba kgone ho fumana thuso. Hore o be karolo ya lenaneo lena, kapa o le latele, kapa o le shebelle. O lokela ke hore o ba ne le mohala wa teng, o ba letsetse ba tholahala ho WhatsApp.

Eya, ba na le monyetla wa ho sebetsa kgwebong ya ka. Hobane ke dumela hore hona le mesebetsi e meng e ka kgonang ho etsuwa ke batho ba mofuta oo, batho ba phelang ka bokowa. Mesebetsi e meng wa kgona ho etsa o dutse fatshe. Jwalo ka mosebetsi wa ho hlophisa dipampiri, mohlophi mosebetsi wa ho hlophisa dipampiri ka computer-a o dutse fatshe. Mesebetsi e jwalo ke yona e ka kgonang hore batho ba phelang ka bokowa ba e sebetse. Ntle le ditshitiso bakeng sa maemo oo ba phelang ho ona.

Madume batswadi. Ke a leboha ha le kgonne ho tla kopanong ena e ke le bitseditseng yona. Ngwanaka o fihlile mona a re o fuwe di thibela pelehi, tse tsebahalang jwalo ka di-contraceptives. Hore ba tsebe ho ithibela pelehi. Empa nna ke na le ngongoreho ya hore hobaneng sekolo se sa re tsebisa jwalo ka batswadi. Bana ba ba se ba le baholo ho ba tsebang ka tsa thobalano na? Hobaneng bana ba ba sa rutwe dintho tsa bana, empa ba rutwa ka tsa thobalano? Ke tla kopa rona re le batswadi re shebisaneng, re bone hore na re nka qeto efeng ya ho tsebisa sekolo ka maemo ana.

Mabaka a mangata a etsang hore ba sebetse ka mokgwa o sa tsitsang. Ka tsatsi le leng o tla fumana hore batho ba hlokang thuso ha ba ba ngata. Ka tsatsi le leng o tla fumana hore batho ba e hlokang ba ba ngata. Ke ka hoo e tla re ha o letsi ha o letsitse, ba potlakelwe ho wena. Ke ka hoo e tla re neng neng ha o letsitse, ba diehe ho fihla. Ka nako tse ding ho tlatswa ka hore ho theohetse bo mang. Ho na le batho ba ratang mesebetsi ya bona, empa hona le batho ba etsang eka ba e rata empa ba sa rate. Ke ka hoo e mong ha o letsitse, o tla potlaka empa e mong o tla nka nako ya hae.

Tjhe, ho bolla ha ho bolele hore motho o lokela ho kena dikamanong tsa thobalano tse sa tshireletsehang. Tshireletso ya hlokahala ka dinako tsohle. Hobane mafu a mangata, haholo-holo a mangata mafu. Mme motho o lokela ho itshireletsa ka dinako tsohle. E seng bakeng sa tshwaetso ya HIV fela empa le sa tshwaetso ya mafu a mang.

Ka mehla ha ke lo kgetha moriana. Ke dula ke kgetha e leng hore ke a bona hore o o ngotswe hore o tla kgona ho nthusa bakeng sa lefu le ntshwereng. Hore ke tsebe ho phekoleha ka pelenyana. Mme hape haebe ke kula, ke tla leka ho batlisisa ho batho ba kileng ba tshwara ke se ntshwereng. Ho re motho atle ena a tsebe ho nkeletsa hore ke reke moriana ofeng. Ke ka hoo ho tlaba bonolo hore ke kgethe ona ke seke ka kgetha one hobane ke a tseba hore o ko o hlokang ke ofe. O ke tsebang mosebetsi wa ona ho latela hore batho ba kile ba ho sebedisa pele ke ofe.

Ke dumellana le sena, hore mmuso o nkile matsapa ohle ho bona hore tshebeletso ya mofuta oo ya hlokomeleha. Empa qeto ya ho qetela ke hore botsamaisi ba sepetlele bona bo tsamaiswa jwang, le hore ke mang? Sebaka se seng le se seng se na le moetapele. Sebaka se seng se seng se na le basebetsi. Qeto ya ho qetela tlhokomelong ya bakgatjhane, e nkuwa ke tsela eo moetapele le basebetsi ba sebetsang teng. Hobane mmuso ona, o hodimo mane. Tse tlase tsena ha o di bone. Empa rona jwalo ka bakudi, jwalo ka batho ba yang dipetlele mehla le mehla, re a di bona.

Nakong eo motho a nwang meriana ya setso. O enwa hobane a dumela hore o ka mo thusa ka se itseng. O tla nwa ona, a dumela hore o tla mo thusa ka sefuba. Empa ha a na bo nnete ba hore e le ka nnete o mo thusa ka sefuba. Ha a na le bo nnete ba hore o nwa ditekanyetso tse lekaneng bakeng sa lefu le mo tshwereng. Ke hona ho bakang hore maemo a mokudi a mpefale. Tharollo ya sena ke hore, batho ba dulang mahaeng ba leke ho fumana thuto ka meriana e ba enwang ya setso. Mme motho ha a sa kgone, a leke ka bohohle ba hae hore a etele bookelong. Moo a tla fumana thuso ya nnete teng.

Ba Lefapha la Bophelo ba ka etsa letsholo hore ba lekodisise ba shebisise hore meriana e rekiswang mabenkeleng e loketswe hore e ka nowa ke bakudi na. Ha e le bakudi bona, ba ka lekola ba shebisisa ba hlahloba nakong eo ba rekang moriana hore meriana ena e loketswe hore e ka nowa ke bona na bakeng sa mafu a itseng.